Umahluko womama obolekisa ngemali ezalayo engingqini kunye nebhanki kungokuba ebhanki kuye kube khona amaphepha amaninzi ekufuneka ejongiwe njengephepha elibonisa ukuba emsebenzini urhola malini kwaye urhola njani nephepha elisuka ebhenki, i-statement esibonisayo ukuba iimali zakho zingena njani and then ziphuma njani, uzisebenzisa njani, ukuze babone ukuba ingaba uzokwazi na ukubhatala imali yabo xa besekunikile. Kodwa laa mama ubolekisa ngemali apha engingqini yena akajongi zonke ezo nto ezo, ukunika imali yakhe ngethemba lento yoba izawubuya.

Makazi le app ungayithemba ngokuba nam ndiyayisebenzisa kwaye inenzuzo. Okokuqala, uyakwazi uthumela imali emntwaneni wakho ngaphandle kokuba usuke apha uhambe ubheke edolophini uyoyifaka le mali ebhanki, uyakwazi uyithumela ngale app iyofika emntwaneni wakho. Okwesibini, uyakwazi ukusebenzisa le app uthenge ngayo into ekuthiwa yi-airtime xa ungenayo imali kuwe yoba ungayothenga i-airtime evenkileni, usebenzise i-app yakho uthenge i-airtime. Okwesithathu, le app uyakwazi uyisebenzisa ukubhatala ii-bills zakho ungakhange ube kanti kanti uyasuka apha uhambe ubheke edolophini uyobhatala ii-accounts zakho. Uyakwazi ukuzibhatala nge-app kwaye i-app ithembekile kakhulu.

Ngokolwazi lwam ukuze uvule iakhawunti yebhanki eMzantsi Afrika kufuneka uphathe isazisi sakho saseMzantsi Afrika, uphathe i-proof of address ozoya nayo ebhenki ukuze babone ukuba le address yindawo ohlala kuyo.

Imalimboleko yokufunda lutyalomali olufaneleke kakhulu kwimfundo yomntwana wam ngoba imfundo yinto ebaluleke kakhulu ebomini kwaye imfundo sisitshixo sobomi. Umntwana wam xa efundile uzawuba namathuba amaninzi kokuba afumane ingqesho ephezulu eMzantsi Afrika.

Mhlobo wam, ndibona inobungozi kakhulu le ndlela le nkampani esebenza ngayo ngoba apha ufaka abantu kwaye yonke le nto ichaphazela into enemali ngaphezulu, imali iyathethisa kakhulu. Kwenzeke ukuba le khampani ingakwazi ukunika abantu iimali zabo, kuzawuhlala kuyingxaki yakho oko, kuzawushiyeka kuluanduva kuwe. Abantu obubafake phantsi kwegama lakho bazawushiyeka befuna iimali zabo kuwe ube kungekho apho ungazifumana khona.

Ezinye iindlela umntu angatyala ngazo imali yakhe kuba athenge i-shares kwiinkampani. Kwiinkampani ezithengisa i-shares athenge i-shares aze athi xa kufikelele ixesha amane efumana ezo dividends abe ene-shares kuloo khampani. Okwesibini umntu angathenga umhlaba aqale ifama, alime, abe ngumfama. Athengise nemfuyo, afuye kuloo fama yakhe. Yindlela leyo umntu anokwenza ngayo indlela yokutyala imali.

Kuba ke engumntakwethu ndingamncedisa, ndingamncedisa loo mali abe nako uyibuyisela apho ebeyiboleke khona. Kodwa ke ndingazama umthethisa ndimxelele ukuba angaze aphinde ayoboleka imali kumbolekisimali ongekho sesikweni. Xa enengxaki engxamisekileyo makahambe ayozama uyofuna imali ebhankini.

Tatomncinci, le app ikwenzela izinto lula kakhulu ngoba xa ufuna ukuthumela umntu imali asikho isidingo soba mawusuke apha uhambe ubheke edolophini uyofakela umntu imali, uyakwazi uvela umthumelele apha kule app yakho. Okwesibini kule app yakho tatomcinci uyakwazi uthengela umntu i-airtime, ungasuki uhambe uveke evenkileni uyothenga i-airtime. Uyakwazi uvele umthengele i-airtime apha kule app yakho ube somfakela ngenamba yakhe, nawe ke uyakwazi uzithengela eyakho i-airtime. Okwesithathu tatomncinci le app izenza lula izinto ngoba uyakwazi ukubhatala izinto zakho ezinjengee-accounts kuyo le app. Ungade kufuneke into yoba mawuhambe ubheke phi? Ubheke edolophini.